Zibalulekile kakhulu kuba zivula iingqondo zolutsha. Zibenza bakwazi ukuthetha nabantu, kulaa nto yokuba abantu hleli nje besezifowunini zabo ngenxa yeintanethi.

Umdlalo othandwa kakhulu yisokha, kuba unintsi lwabantu babukela yona kwaye bakhule kukho yona. Irabhi kunye nezinye zizinto eziza ngoku emva kwesokha.

Le nto indinceda ndikwazi ukunxulumana nabanye abazintanga zam ngaphandle kwakwasefowunini kwaye indenza ndikwazi ukhululeka phakathi kwabantu abaninzi, ndingabinalo uloyiko.

Unintsi labantwana liyathanda udlala ibhola yezikhatywayo. Ngoko ndikucebisa mntanam xa ubona bedlala apha esitratweni abantwana, phuma nawe uyokudlala nabo ukwenzela uba njalo uzofumana iitshomi ngolo hlobo. Ngoba andithi na uyathanda udlala ibhola ekhatywayo?

Amabhokobhoko aphumelele kaninzi kwimibhoxo kwaye indenza ndivuye kakhulu, ndizingce ngeMzantsi Afrika.

Umdlalo owandenza ndibe nemincili kakhulu ngowe-netball team yaseSouth Africa. Owu! Badlala abantwana kwaye bazimisela. Ndineqhayiya neguqu kakhulu ngabo.

Ndandikhula ndidlala kakhulu ekukhuleni kwam kwaye ndineetshomi ezahlukeneyo. Kundincede kakhulu kuba ndiyakwazi ukuthetha nabantu kwaye ndiyakwazi nokufunda indlela yomntu ukuba rayithi ngoku okanye wonwabile.

Zinintsi izinto ezenzeka kwiividiyo zemidlalo. Kwaye asinokuqinisekisa ngalo lonke ixesha okokuba abantwana babukele iividiyo ezirayithi ezingenazo imingeni imirongo.

Yinto okuba abantu basahleli kwingqondo le yakudala yokuba umnyazi yinto yabantu ababhinqileyo okanye yamantombazana, kubo ezingqondweni intokuba iyakwazi udlalwa nangamadoda.

Le midlalo idlala indima enkulu kuba ibenza abantu badibane, kube lula ukuthetha kuba begqibelene kudala kwaye kube mnandi nasendlini.

Ndingaqinisekisa ukuba bafumana abantu abalungileyo abaphathayo nabafundisayo ukuze badlale ibhola ekhatywayo. Ndiqinisekise okokuba imizimba yabo ilungile na.

Owokuqala umzekelo, yenza ingqondo yomntu ingaxinani. Okwesibini, yenza intokuba umntana akwazi uba neetshomi angaxhomekeki efowunini yodwa. Okwesithathu, ukudlala mihla ngemihla yenza intokuba ingqondo yakho ingene ne-oxygen kakhulu, umntu abe nokwazi umelana nezinto azenzayo.

Into endinokuzenza kukuthengisa iibhompi xa kushushu okanye ndithengise amaqhashu. Izinto endizaziyo zingathengwa ngabantu, ezinondingenisela imali.

Ngumdlalo wokuqala ukufika apha eMzantsi Afrika kwaye ngowona mdlalo uxatyiweyo phezu nawo wonke imidlalo ekhoyo. Ikwanguye nomdlalo odibanisa abantu.

Ndiwuthanda kakhulu lo mdlalo kuba undenza ndikhululeke ndingacingi ngezinye izinto. Undenza ndikwazi nonxulumana nabanye abantu, ndingacinzeleki.

Ewe ndiyayingqina, ngokuba imidlalo iqinisekisa ukuba abantu banembeko xa bedlala.